Fa ke ya toropong ke rata go tsamaya ka nako e badiri ba setse ba tsamaile le bana ba sekolo setse ba tsamaile ka gonne ha gona pharakano e ntsi ka nako eo. Tsela e bulegile ebile ga o sokole le di-taxi.

Re bona gore motho o kgweetsang ke maithutwane ka tlhaka ya L mo morago ga koloi mme motho o kgweetsang gore be re mmitse maithutwane tshwanetse a be a nale drivers license kgotsa learners license, mme go kgweetsa ka learners license o tshwanetse o be o tsamaya le motho o naleng drivers license.

Mokgweetsi wa bese o tshwanetse a nne le lerato, a nne le pelotelele ka gonne batho ga ba palama ba bangwe ba tlhoka thuso ba bangwe ke baimana, tshwantse a bone gore pele a dumisa bese e tsamaya gape e be mongwe le mongwe a ntse fa fatshe.

Mo tereneng ga go tletse batho ba tsenya matsogo mo dibekeng le mo dikgetsing tsa batho ba ba utswetsa, ba bangwe ba tshwara batho marago, go dilo dintsi tota mo tereneng ga e tletse.

Go ipaakanyetsa leeto le le leele la bese o tlhoka kobo, o tlhoka dijo tse di monate, o tlhoka le tsona di-headset gore o kgone go reetsa mmino, o iketle o namolole maoto a gago gore leeto la gago e nne le le monate.

letshwao la batsamaya ka dinao la mo tseleng ke a le itse. Matshwao a ke a itsing ke stop sign, ke yield sign, ke sign.

Dipone tsa mmila di diretswe gore re kgone go bona batho ba ba tsamayang mo mmileng. Go ya ka nna dikotsi tse di ka diragalang ke gore batho ba thuliwe ba tlhokofale re sa ba bone mo thoko ga tsela.

Dibese di tsamaya ka nako ka gonne ga di tshwane le ditekisi, di tsamaya ka nako gore batho ba kgone go etsa se ba se bitsang schedule gore ba kgone go palama sentle ka nako. Fa bese e ka nkema ka dinao ke tla emela e tlang gape.

molemo wa batho ba go ithuta go kgweetsa ba dirisa dikoloi tsa bona ke gore ba kgona go ya mo ba batlang teng ka nako e ba batlang ka yona, mathata ke tlhatlhogo ya lookwane la koloi, yone diesel le petrol.

Sepalamo se nka se tsayang ga ke tsaya leeto le le telele ke koloi, ka gonne ke gona go ema mo ke batlang teng ke shebe tikologo ya mo Aforika Borwa kgotsa yone terene ka gore le yona o kgona go bona Aforika Borwa ya rona e ntle.

E-haling e re thusa ka go nne e go tsaya mo o nnang teng e go isa mo o yang teng. Ga o nne o tletse tletse naga o lelekisana le bo rra di-tekesi kgotsa bone bo rra di-bese. Mme dikgato tse re di tsayang go tokafatsa pabalesego ke gore o nne o romelele bangwe location ya gago ba itse gore o ko kae.

Lefelo bopalamo jwa difofane le nkileng ka le etela ke O R Tambo le J F Kennedy. dilo tse di tlhokegang ke paseporoto le flight ticket le pass ya go feta ko gate-ing.

Ke ka mo raya kere o a re senyetsa, ga e le gore o tlhoka baesekele a re bolelele jaaka batho ba mo motseng re tla mo kolekela re mo rekele lona, ka gonne batho ba bangwe ba dirisa dibaesekele go ya tirong mme jaanong fa a tshotse dibaesekele tsa bone ga ba kgone go ya go dira ga ba kgone go dira madi a go fepa malapa a bone.

Ga nkitla ke ira sepe ka gore ditlhaloganyo tsa bone ke tla be ke bona gore ke tse dinnye tota, ka gonne ke eng se se tshegisang foo, ka gore nna ke tlabe ke sa duele madi a taxi, kgotsa a terene, kgotsa a bese, tlabe ke beela madi a o sengwe se se botlhokwa kwa lapeng.